Matsalwa lama ni nga ta matsala i ku va ndzi tsala hi ta mavito ya mina xikan'we na leswi swi fanelekaka ku ri swi tsala mayelana na ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona tinambara ku nga riqingho ra selulafoni.

Loyi a nga ta xaxametiwaka hi loyi a nga ta va a yivele un'wanyana laha a nga ta fanela ku ri a riyiwa nandzu lowu a nga wu endla.

Lexi swi nga khumba nhlayo yo vanhu vo tala hikuva va kota ku pfuneka eka loko mfumo wu va nyikete mali.

Xivangelo xa kona i ku va nkarhi wun'wana na wun'wana loko u va u karhi u dzaha swi endla leswaku u tolovela ku dzaha naswona swi ta lava leswaku u tshama u ri na mali exikhwameni leswaku u ta kota ku xava u dzaha hikuva loko u nga endli tano u ta va na ku va na ku rhurhumela kumbe u va u nga ti twi kahle.

Xikweleto xa ku va u nga hakeli i ku va ebangi yi ku nyikile mali yona hi yoxe.

Leswi ndzi nga ta n'wi nyika swona i ku va a fanele a humesa mali leswaku loko bangi yi pfala a ta va a ri na mali ya yena.

Ndzi nga xaxameta hi tanihi muvuyeri loyi a nga ta kota ku vuyeriwa.

Insurance ya vutomi yi kota ku hlayisa munhu ku fikela emakun'wini laha a nga ta vekiwa kona ku va yi n'wi nyiketa mali leyi a nga ta va a karhi a yi chela kumbe ku yi veka eka yona insurance.

Matirhelo ya khampani yo karhi i ku va loko u lomba mali yi faneleke yi vuya hi ku hetiseka naswona yi nga teki nkarhi lowu va wu lavaka ku va yi kota ku vuya.

Swi antswisa hikuva muamukeri a kota ku kuma mali handle ka loko a nga yangi a bangi ku ya yi teka.

Magondzo lama lavekaka i ku va ku va na mavito ya munhu mayelana na selulafoyini na ku va a tiveka leswaku u tshama kwini.

Mina eka xiyimo lexi a ndzi ta langutana na xona hikuva ku tikiseleka hikuva ka ku va ndzi nga ta kota ku hlayisa mali liya.

A ndzi ta va hlamusela hi ta selulafoni leyi kotaka ku rhumela mali laha swi nga bohiki ku ri munhu a yi landza ebangi.

Leswi swi ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva ndzi nga koti ku ta hlupheka loko ndzi lava ku chela mali kumbe loko ndzi lava ku rhumela munhu un'wana mali.

Makhombo man'wanyana i ku va u yiveliwa mali u nga swi tivi ku yi ye kwini naswona ku ri ku nga va ku yive mani.

Mimpfuno ya mali ya tiselulafoni yi pfuna ku hakela hi yona loko u tirhisa foni naswona loko u lava ku xava u nga kota ku tirhisa foni ku xava.

Leswi swi ta tisa ku hlupheka swinene hikuva va ta kumeka va tikiseleka ku va va faneleke va tisa munhu kumbe ku yisa munhu exilahlweni hikuva va nga ri na mali.

Ina, swa fanela hikuva n'hweti yin'wana na yin'wana ku va ku kokiwa mali ya leswi u nga ta ku loko wo tshuka u tshikile va ta kota ku ku nyika yona.

Bangi leyi ni vonaka i bangi ya capitec laha munhu a nga ta kota ku lomba yona naswona a yi na switori swo tala ka ku vuyisa ka mali.

Ndlela leyi nga ta va kona i ku va u veka mali ebangi laha u nga ta va kombela leswaku va yi teka n'hweti yin'wana na yin'wana ku ri loko u ta huma penceni u ta kota ku kuma mali ya wena.

Xitsundzuxo lexi ni nga ta nyika munhu loyi a xavaka yindlo ro sungula i ku va a sungula a cheka yindlo matshamelo ya yona leswaku yi kahle ku va a kota ku yi xava na.

Xiyimo lexi a ta xi papalata hi ku va a yimela malembe ya yena ku ri ya fikelela ku endla leswi faneleke.

Mavonelo ya mina i ku va munhu a lomba loyi a tshamelaka ku lomba.

Xivutiso lexi a ndzi ta n'wi vutisa xona i ku mali ya vanhu lava yi hlayiseka njhani loko ko tshuka wun'wani a lava ku yi teka hi vugungundzwana.

Xana leswi a swi ta ku endla ku titwa njhani naswona a wu ta hlamula yini.

Mina a ndzi ta rhumela hi selulafoni laha ndzi nga ta n'wi rhumela mali ku va yi ya fika ebangi ya yena.

Swivutiso leswi a ndzi ta swi vutisa i ku va loko ndzi ta kumeka ndzi hundzile a misaveni i mali muni leyi ndzi nga ta yi kuma naswona yi nga kota ku hlayisa vanhu lava nga ta va va sele ku fikela rini.

A ndzi ta vutisa leswaku a bangi yo karhi yi na vanhu vangaki lava va yi seketelaka ku bank-a eka yona leswaku na mina ndzi ta va na ntshembo ku va ni ku mali ya mina yi ta kumeka yi hlayiseka.

Swilo swa nkoka leswi ndzi faneleke ndzi swi kambisisa i ku tiva leswaku mati ma tshama ma ri kona ke kumbe na gezi a ri hluphi na.

Leswi swi nga ta ni pfuna eka ku teka xiboho i ku va ndzi teka bangi leyi yi nga laveki ku koka mali loko ni ku ni va ni kumeka ni ri ku yi hlengeleteni eka bangi yona.

Mina ndzi nga n'wi tivisa leswaku u fanele ku loko a lava ku rhumela mali hi tinambara a tlhela a hlamusela leswaku hi yena mani naswona mali ya kona yi suka kwini yi ya kwini.

Ndzindzakhombo lowu xavaku lowu ta tivisa leswaku hi leswi a nga ta va a swi siyile leswi swi nga ta sala swi hanyisa vana va yena loko a ta hundzile emisaveni.

Mina ndzi nga xi tsundzuxa leswaku swi faneleke ku ya pfula eka bangi ya Capitec laha va nga kokeki mali yo tala loko u humesa mali kumbe loko u chela mali ya wena.

Yi olovisa hi ndlela leyi ya loko u nga swi kota ku sendela munhu mali endzhaku ka loko u nga yangi ebangi kumbe handleni ka loko u ye ebangi.

Mbuyelo lowu tiko wu nga na wona eka ku hola ka mudende hileswaku tiko ri kota ku va ri hanya hi ku antswa naswona va kota ku fikelela swilo leswi va faneleke ku swi xava hi mali ya mudende.

U fanekele u kambisisa leswaku akhawunti ya wena yi na vu matimba ku fikela kwini kumbe yi sirheleriwile ku fikela kwini naswona yi koka mali muni loko u teka mali eka yona.

Ndzi vona ku ri u nga hakeli lembe na lembe hikuva khadi ra kona ri kumeka u nga ha ri tirhisi naswona u nge koti ku ya hakela.

Mina ndzi tirhisa bangi ya Capitec laha loko ndzo va ndzi chelile mali sweswi yi kota ku fika eka akhawunti ya mina ndzi swi vona leswaku yi nghenile.

Ina mali leyi yi hakelaka hi lembe na lembe ya hambana naswona swi ya hi ku ri u hakela yini naswona u hakela malembe mangani.

Mpfuno wa yona hileswaku wu ndzi pfuna hi ku va ndzi kumeka ndzi yi ndzi nyika mali endzhaku ka loko ndzi vavisekile kumbe loko ku humelele swo biha.

Ku kala ku tshembana swi nga endla leswaku timali to tala ti lahleka hikuva vanhu va ti yiva nakona ku nga ri na ku tshembana swi endla leswaku ntirho wu nga koti ku ya emahlweni.

Swi endla leswaku vanhu hinkwavo va kota ka ku ka va endla switokofela swa vona hi timbilu to basa naswona va tiva leswaku ku nge vi na nkingha loko va ri ku xi tlangeni.

Ndzi nga ri hlawula hikuva ndzi lahlekeriwile hi mali yo tala swinene.

Switirhisiwa swa ku tlula mali i ku va munhu a hakela movha lowu a wu dirayivhaka kumbe ku wu chayela laha a kumekaka a tlhelaka a xava na petirolo.

Ku hlayisa mali i ku va munhu a ti hlayisela mali hi yexe naswona swi hambana hi ku ri loko munhu a kumeka ya a nyika un'wana leswaku a n'wi hlayisela mali minkama yin'wani ku va ku ri mali leyi yi nga kumeki yi hlayiseka.

Loko khadi ri lahlekile kumbe ri yiviwile swi endla leswaku u fanekele u ya eka bangi hi yoxe u ya kuma rin'wanyani khadi laha va nga ta pfala lero sungula khadi ra wena.

Ndzi nga hlawula akhawunti leyiwa hikuva a yi koki mali yo tala loko ndzi ri ku yi hlayiseni na mali ya mina naswona ndzi tlhela ndzi swi tiva leswaku mali ya mina yi ta tshama yi hlayisekile laha ku nge vi na munhu loyi a nga ta yi ringeta ku yi yiva.

Swi endla leswaku munhu a nga suki laha a tshamaka kona a famba hi xofamba ku ya kule ku ya a ya chela mali leyi nga ta tshama endzeni ka bangi kambe loko a tirhisa selulafoni swi endla leswaku a kota ku ti endlela ntirho wa yena hi selulafoni.

I nambara leyi yi byelaka vanhu leswaku va fanele ku yi chela naswona yi faneleke yi ri exihundleni.

Swi olovile swinene hikuva a swi lavi u ze u humesa mali ya wena kambe u endla swilo swa wena hi selulafoni ya wena laha u nga kona.

Mina ndzi vona ku ri ya ka MTN, laha loko ndzi yi xavile ndzi nga tshama na masiku ndza ha yi tirhisa kambe yi hlwelaka ku hela.

Ku va vanhu vo tala va va va kumeka va ri karhi va pfala tibangi ta vona swi endleka hikuva vanhu va nga ha ri na timali kumbe va ri eku koloteni swinene.

Ku hambana ka swona a ko va vanhu va ya emakuleni kumbe exiphazeni ku ya xava kambe maendlelo ra sweswi i ku va vanhu va nga tirhisa selulafoni ya vona ku va va xava.

Mina ndzi vona ku ri ndlela leyi va kotaka ku va vanhu va ta kota ku vuyisa mali hi xihatla.

Tindlela leti va ku tivisaka hi tona i tindlela leti va nga ta ku byela ku ri ma nga hundzi masiku yo karhi u nga vuyisangi mali.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya ntiyiso leyi yi faneleke ku va kona ku va vanhu va nga ta endli vugungundzwana ehansi ka loko mfumo wu nga swi tivi.

Mina ndzi nga lombisa vanhu va swiyimo swo fana na vanhu lava tirhaka, lava ni swi tivaka leswaku loko n'hweti yi hela na mina ndzi ta yi kuma mali ya mina.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku yi pfula laha a nga ta veka mali ya yena yi ta nga ta tshama yi hlayisekile.

Xana machonisi va kota njhani ku kanganyisa vanhu lava pfumalaka vutihlamuleri?

Mina ndzi hlawula datara leyi ndzi nga ta yi xava yo heta vhiki, naswona loko vhiki ri nga helanga a yi heli laha ndzi yi xaveke hi mali ya le hansi.

Nhluvuko i xilo xa le handle xana ku va vanhu va hola tibangi va nga.

Ku va loko munhu a kokeriwa mali yo karhi endzhaku ko va na xipfumelelano na na bangi, u ta yi humesa hi nkarhi wo karhi swi kombisa mafambiselo ya bindzu.

Magoza lama a bohekaka ku ma teka i ku va a ya eka bangi hi yoxe ku ya va hlamusela leswaku u lava ku pfalisa bangi ya yena.

Swi endla leswaku munhu a ta tiva mavito ni tinambara leti a nga ta tirhisa tona.

Ndzi nga ya ebangi ndzi ya kuma vanhu lava va tirhisaka bangi leyi ndzi yi pfuleke, kutani ndzi ya ku byela vona leswaku va ndzi pfulela yona ndzi ri na vona.

Ku twa munhu a ku sendela tinambara na ti leswi katsaku.

Nkoka wa ku hakela mali ka ha ri nkarhi swi endla leswaku ku nga vi na mali leyi nga ta va va nga ta ku engetelela yona loko nkarhi wo hakela wu hundzile.

Swi endla leswaku munhu na loko o lava ku yiva mali ya wena u faneleke ku va na inthanete leyi a nga ta yi tirhisa.

Mina ndzi titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva hilaha mali yo tala yi nga ta va yi huma kona.

Hi byeli hi ku hambana ka tihakelo ta ku hundzelela ka tibangi ta mune loko u kha u send mali.

Ku va vanhu a senderiwa mali hi i tinambara eka lava kalaka va nga koteki.

Vadyondzi va xikolo lava nga pasa hi ku hetiseka va fanele ku pfuleriwa hi mfumo ku hakela tidyondzo ta vona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku hakela swikweleti swa yena ka ha ri na nkarhi leswaku swi nga n'wi hluphi.

Mutswari u lava ku yisa n'wana wa yena exikolweni xa yunivhesiti kambe a nga na mali.